Ukufinyelela kwezinketho zokuxhumana njengezinhlelo zokusebenza noma izingcingo kuyithinta kakhulu impilo yami yansuku zonke. Kwenze kube lula ukuxhumana nabantu, kube lula ukwabelana ngolwazi nokuthola usizo ngokushesha. Ngikwazi ukukhetha indlela engizizwa ngikhululekile ngayo noma ngibhale umlayezo noma ngishaye ucingo noma ngabe yini engiyithandayo ngaleso sikhathi. Lokhu kwenza ngizizwe nginawo amandla okukhuluma noma inini futhi kwandisa ukuzethemba kwami ekuxhumaneni nabanye abantu ngazo zonke iy'khathi.

Abagqugquzeli benkundla yekuzuxhumana abanethonya elikhulu bangaba nomthelela omkhulu kwezombusazwe nase kugqugquzeleni umphakathi. Bangasabalalisa ulwazi ngokushesha bavuse izingxoxo futhi banxenxe abantu ukuthi babambe iqhaza kwezombusazwe. Lokhu kungasiza abantu ukuthi baqonde okwenzakayo ezweni kodwa kungaba yingozi uma basabalisa ulwazi olungele khona iqiniso. Ngakho umthelela wabo ungaba muhle noma ube mumbi, kuya ngokuthi basebenza kanjani balisebenzisa kanjani igunya labo.

Yebo, gogo, ngiyakuqonda ukuthi wawujabulela umakhalekhukhwini bokuqala ngoba babelula ukusebenzisa futhi beqinile kodwa ama-smartphone anenzuzo eziningi. Angasetshenziswa njengezithombe, uyisebenzise njengerediyo, uyisebenzise as ithivi, ikhalenda, nekhompyutha encane. Ungaxhumana nomndeni noma abangani ngevidiyo, uthumele imiyalezo ngokushesha, ufunde izindaba noma ubuke izithombe zabazukulu bakho obathanda kakhulu. Yebo kunzima ukujwayela ekuqaleni, kodwa uma wazi kahle ulula futhi uyasiza kakhulu empilweni yanamuhla.

Ngesinye isikhathi ngabona umuntu othile enomusa kakhulu ezinkundleni zokuxhumana, esekela isisulu sobuxhwanguxhwangu be-inthanethi. Lo muntu wabeka amazwi okududuza wanxenxa abanye ukuthi bangamshayi indiva leso sisulu futhi bamsiza. Lokhu kwenza isisulu sazizwa singasodwa sathola ukwesekwa kwasiza nokwehlisa ubuhlungu balokho okwenzekile. Kwabonisa ukuthi nomphakathi ungaba nosizo olukhulu uma usiza abantu abahlukunyezwayo.

Njengomphathi womkhiqizo ngingabuza umgqugquzeli wenkundla yezokuxhumana ukuthi uyakujabulela kanjani ukufundisa abantu ngenani lomkhiqizo wami. Yini imigomo ayilandelayo lapho ekukhuthaza izinto nokuthi uhlala eqinisekisa kanjani ubuqiniso bolwazi aluthumelayo. Ngizohlola ubungozi ngokubheka ukuthi imisebenzi yakhe yangaphambilini iyahambisana yini namagugu ethu futhi ngibheke ukuthi ukhona yini umphakathi omkhulu ozothola inzuzo ngale mbambiswano. Izinzuzo zingaba ukukhulisa ukuthengiswa komkhiqizo nokuthola abalandeli abasha, kodwa kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi lokhu kuyahambisana nezimiso zethu.

Njengothisha ngingazivumelanisa nezikhathi ezincane zokunaka abafundi ngokwenza izifundo zami zibe zifushane, zithakazelise futhi zisebenzise izinto ezibonakalayo ezifana nezithombe noma amavidiyo. Ngizofundisa abafundi ukuthi inkundla yezokuxhumana ingaba yingozi ekuthatheni isikhathi esiningi. Iholele ekungaxhilini ezifundweni zabo abafundi futhi ngezinye izikhathi ibangele ukukhathala kwengqondo. Ngizobakhuthaza ukuthi basebenzise isikhathi sabo ngokuhlakanipha futhi baphumule ngesikhathi sokufunda ukuze bathuthukise indlela yabo yokufunda.

Esikhathini esizayo amadivayisi ahlakaniphile angase abe nobuchwepheshe okuthuthukile njengokusebenzisa ubuhlakani bokwenziwa i-AI. Izinzwa ezihlakaniphile nokuxhumana okushesha njenge-five G lamadivayisi azokwazi ukufunda imikhuba yomuntu futhi izivumelanise nezidingo zakho. Ukuze kubhekwe inselela yezokuvikeleka kuzodingeka amadivayisi abe nezinhlelo eziqinile zokuvikeleka ulwazi lomsebenzisi njengokusebenzisa ubunikazi okuhlakaniphile kanye nokuvikela idatha nezinqubo ezifihlekile. Lokhu kuzothuthukisa ukwethembeka nokuphepha ekusetshenzisweni kwawo nsuku zonke.